Ndixhalabe ukuba bangadibani nezikrelemnqa endleleni kunye neemoto eziba abantwana.

Ulutsha lalikwazi ukumphathisa umntu omdala oxhakazela ziiplastiki lingajonganga zinzuzo, likwazi ukuba libulise emntwini omdala libuze impilo, likwazi ukumsukela umntu omdala endaweni xa lona ulutsha luhleli, lisukele umntu omdala akwazi ukuchopha.

Ukuzama ukufundisa rhoqo ngenkcubeko leyo ukwenzele abantwana abakhoyo bangalibali, bakwazi ukufundisa abantwana abaseza kuzalwa ngenkcubeko leyo.

Yinto entle kakhulu ukuba urhulumente angenelele kweli siko, ngoba amakhwenkwe amanintsi aye afe entabeni xa ngaba engahoywanga.

Silungise iinkomo kunye neegusha kunye nenkukhu, salungisa irayisi, salungisa isaladi ukwenzele bonke umntu osesingcwabeni akwazi ukufumana ukutya. Kanti sikhona nesonka namarhewu, ukwenzele abo bathe bawarhalela bakwazi ukuwafumana.

Isinxibo sale mihla sinefuthe kakhulu kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa, ngoba ngoku akusanxityelwa ukufihla umzimba kunxityelwa ukuhomba. Isinxibo ngoku siveza uhombo.

Kuye kuthi qatha isinxibo samaXhosa nendlela amaXhosa ayiyo, nendlela athetha ngayo isiXhosa.

Unobangela wokubhubha kwabakhwetha yindlala kunye nonxano esuthwini, kanti ke xa kunokhe .

Injongo yeli theko kukuvuyisana malunga nomfana lo ubuya esuthwini apho ke azathi axhelelwe, aphekelewe, aphiwe nezipho.

Injongo yeli theko kukuvuya, sivuyisana nomntwana ethe wabuya ephilile esuthwini. Apho ke sizawuthi simphe izipho, kuphekwe kube mandi, wonke umntu ave kamandi. Abaselayo utywala basele, abangaseliyo basele ii-drinks, apho ke kuye konwatywe kakhulu ngale mini konwatyiswa umntwana lo ubuya esuthwini ephilile.

Ewe, kuzawuxhelwa ukwenzele abantu abazawuthi baze kulo msebenzi bakwazi umka betyile inyama, kunye nokutya. Ngoba lo msebenzi ngumsebenzi wokubulela.

Umtshato apho ndizawuthi ndinxibe ilokhwe yam engumbhaco ethungiweyo entle yesiXhosa.

Kuzama ukuba ndibaxelele bazame ukufunda amaphepha neencwadi, ngoba isiNgesi sifuna umntu ohleli nje uyasifunda everyday.

Kulapho ikhankatha lingakwazi ukuya kwenye indawo ade umkhwetha aphile.

Utata womntwana nguye oye ajonge yonke into ukuba ihamba kakuhle na into yomntwana , izidingo zomntwana zonke zikhona na.

Ndiqhele ukuzibhakela ikeyiki, ndithenge izinto ezimandi, ndizame ukoja inyama, ndizonwabise mna kunye nabantwana bam.

Ndithanda ukutya umngqusho ngoba uyahluthisa, umnandi kwaye uyahluthisa.

Yinto entle kakhulu leyo ukwenzele bazokwazi ukufunda kakuhle ilwimi lesiNgesi.

Zezokuba wonke umntu othi abawele ukungena akwazi ukungena engaxhalabanga ukuba kufuneka egqibe esikolweni.

Ndiye ndizame ukuba ndijonge uba yonke into ihamba kakuhle na, ingaba ukutya kwanele, izinto zedekho zonke zihamba kakuhle, isinxibo sika-brother wam lowo.

Xa upheka idombolo uye ufake inyama.

Ndingazama ukubaxelela ukuba mabazame ukuthenga iingubo nee-drinks kunye nobutywala, bakwazi ukugidela umtshana wam.

Into ebalulekileyo kukuzama ukufunda ngemvelaphi uyazi, ngoba ngoku kwixesha esiphila kulo izinto zitshintshiwe zenziwa izinto zesimanjemanje. Kwa isiNtu eso sitshintshile ayisesiso, kwenziwa izinto ezikholisa abantu, kanti kudala izinto zazenziwa ngendlela. Kulapho ke ndingazama kucebisa ukuba abantwana umntu ayazi imvelaphi, kwakutheni ze kwenziwe into ethile, kweli xesha siphila kulo ngoku kutheni le nto ingenakwenziwa. Umntana ayazi ukuba izinto zakudala okanye izinto ezazisenziwa mandulo zisenokungenziwa ngoku, kodwa kuqhubekeke umntu ekwazi ukuphila.

Ukulinda ngoba zininzi izinto ekufuneka zenziwe xa kulungiselelwa ulwaluko, ayizompahla zodwa. Kufuneka kulungiswe ukutya, utywala, nee-drinks for abantu abazawuza apha. Kwanye nawe xa uphayana funeka kubekho umntu onokujonga akugade, naleyo idinga imali. Zama ukulinda ufikelele kule minyaka elungileyo ukuba ungoluka.